Ukushintsha kwesimo sezulu k'dala ukuba imvula ine, ine kakhulu ngomoya omkhulu omoshayo kugcine sekuba ney'khukhula. Ukushintsha isimo sezulu kudala nokuthi imvula ine ngesikhathi okungajwayelekile ukuthi imvula ine. Ina isikhathi eside, kudala ukuba kube ney'khukhula, iy'khukhula ezinamandla ey'moshayo.

Abalimi abasafufusa bangasiza ekuthuthukiseni nasekukhuliseni umnotho wasey'ndaweni zasemakhaya. Bangakwenza lokhu ngokuthi baqashe bona abantu basendaweni ukuthi babasize ekulimeni nakwezinye izinto ezidingekayo khona epulazini. Enye indlela abangathuthukisa futhi bakhulise umnotho wasemakhaya, ukuthi bathathe iy'tshalo zabo bathengise emadolobheni. Ngaleyo ndlela, bayakwazi ukuthi balethe umnotho emakhaya ngoba imali abazobe beyithola, izobuya nabo isize abantu basemakhaya futhi.

Iy'nyosi zibaluleke kakhulu ekundlondlobaleni kwey'tshalo. Iy'nyosi njengoba zidla impova, ziyayithatha zindize nayo. Impova itheleke phansi zindlondlobale kanjalo-ke iy'tshalo ngoba iy'nyosi zihamba zindiza eyindaweni eyiningi, le mpova iwele phansi zidlondlobale zikhule kahle endaweni eyiningi iy'tshalo. Abalimi iy'nyathelo ezilula abangayithatha ukuze bakhe iy'ngadi ezilungele iy'nyosi, ukuthi bafunisise ukuthi iziphi iy'tshalo ey'thandwa yiy'nyosi. Batshale zona kakhulu nokuthi bavale la, iy'nyosi zizobe zikhona ukuze zingene zona. Phela zingahlushwa iy'nyoni nezinye iy'lwane.

Into engingayenza ukuthi ngize nombono wokuthi sibe namaqembu atshala iy'tshalo ey'hlukile, singatshali iy'tshalo eyifanayo sonke. Nokuthi sifunisise ukuthi iy'tshalo ey'hlukile zikhula kahle ngaziphi iy'nkathi zonyaka, sikwazi ukuthi siy'tshale ngazo lezo y'nkathi ey'hlukile.

Iy'tshalo engibona zitshalwa kakhulu abalimi abafufusayo ngasendaweni yangakithi ummbila, ithanga, isipinashi, nekhabishi. Ngibona kakhulu futhi noma ngiya ey'ndaweni eyihlukile ngakithi, ngibona kuyizo iyitshalo abantu abathandayo ukuyitshala neyitshalo eyilula futhi ukuthi bayitshale. Iy'tshalo ezikwazi ukuthi zondle bona nemindeni yabo nokuthi bayithengise futhi ngoba iy'tshalo futhi ezithandwayo abantu.

Inzuzo yokuqala ngokutshala usebenzisa umoya, ukuthi umoya uyakwazi ukuthi uthathe impova eyiningi ngesikhathi esisodwa uyichithele eyindaweni eyiningi. Ngakho-ke uyakwazi ukuthi uthole iy'tshalo ey'ningi ey'ndaweni ey'ningana. Okwesibili, ak'dingeki ukuthi ukuchithe isikhathi esiningi uloku utshala usebenza ngoba umoya usuke ukwenzele umsebenzi omningi. Okubi ukuthi ngesinye isikhathi njengoba umoya uthatha zonke ley'mpova uy'chithela ey'ndaweni, angeke ube nesiqiniseko zokuthi ziyokhula zonke. Angeke ube nesiqiniseko zokuthi sokuthi iy'tshalo zakho, njengoba kuqhitheke lezo yimpova ey'ningi, zonke ziyokhula zibe iy'tshalo yini. Okwesibili, iy'lwani ney'nambuzane zingafika zidle kungabi ney'tshalo ngoba awunaso isiqiniseko sokuthi zizokhula.

Ukuchelela kumaglebhisi nakuzo zonke iy'tshalo, kuyaqiniseka ukuthi lo msoco eziwudingayo ley'tshalo ziyakwazi ukuthi ziwuthole kahle, ungene kahle lo msoco ukuthi zikhule kahle njengoba zilokhu zithola lo msoco kahle. Ziyakwazi ukuthi zikhule kahle zindlondlobale.

Izinyathelo ezingathathwa amadolobha ukuze kuqinisekwe ukuthi amanzi asebenziswa , asebenziswa ngendlela efanelekile ukuthi nje okokuqala zifundise abantu iy'ndlela ey'ningi zokuthi amanzi asetshenziswe kahle ngendlela efanele. Okwesibili, ukuthi zihambe zihlola zilalele nabantu uma beya kuzo bekhala ngama-pipe amoshekile zihambe ziyowalungisa.

Ukweseka amazwe angaphandle kuyasiza kakhulu ekukhuliseni umnotho. Kusiza ngoba njengoba sithengisela lamazwe angaphandle, le mali iyabuya ize kithi indlondlobalise futhi ikhulise umnotho wethu. Le mali futhi iyahamba iye emiphakathini emincane noma emakhaya. Siyakwazi-ke ukuthi sithuthukise imiphakathi emincane noma sithuthukise emakhaya ngoba abantu bakhona bayakwazi ukuthi bathole imali, bondle imindeni yabo. Ngakho-ke kuhle lokho emnothweni.

Izici ey'balulekile kulolu hlelo ukuthi yonke imishini ezosetshenziswa noma zonke izinto ezizosetshenziswa, kumele zisize ley'tshalo ukuthi zikwazi ukuthi zithole umsoco futhi ziwuthole ngendlela efanelekile, ngey'nkathi ezifanelekile futhi.

Uma kulinywa umoba bekunwetshwa kuze kufinyelele ezindaweni ezizungezile, kungenzeka abahlali noma abantu abaseduze naley'ndawo ezizungezile noma abahlala khona kuley'ndawo ezizungezile bafike bawuthathe lo moba wethu bawuntshontshe. Singasakwazi thina njengomphakathi ukuthi sizuze kahle ngokugcwele kulo moba lo wethu esiwutshalile. Enye into, kungenzeka ukuthi sekuba kude manje ukuthi thina sikwazi ukuthi sambe siyothatha lo moba wethu mase uvuthiwe.

Ngicabanga ukuthi ipulazi noma ingadi yami ingathuthuka ngokuthi ngitshalile iy'tshalo ey'ningana noma ngitshale iy'nhlobo ey'ningana zey'tshalo . Enye indlela ingadi yami engathuthuka ngayo, ukuthi ngithole izinto engizokwazi ukuthi ngivalele iy'lwane ey'moshayo njengey'nyoni ukuthi zingene zidle ey'tshalweni zami. Ngithole nenye indlela ekungasiyo imithi elimazayo engizokwazi ukuthi ngivikele iy'tshalo zami kuley'lwani ezimoshayo.

Izimo zezulu ezifanele ukutshala amaglebhisi, izimo la imvula ina kahle nj, ina kahle, nelanga laliphume kahle khona. Ngalokho-ke ayakwazi amaglebhisi ukuthi athole amanzi nomsoco ovela emanzini emvula naselangeni.